Oh, nna transport eo ke ratang ho e sebedisa, or yona dipalangwang ke tekesi. Ke bona e le e potlaka ka pele ho fetisa moo o yang. Ene yona e a kenella, e o lata haufinyana le hae. Ena e leng bese kapa terene di na le moo tsona di fetang teng feela. Ha hona moo e leng horeng o ka kopa o siya haufinyana. Le ha o sa tsebeng moo o yang ba kgona ho o thusa le ho beha haufinyana.

Eh, sena se etsahetseng ha se ya ntshwara hantle hobane ne ke ya mohlakanong o bohlokwa haholo wa di-business tsa ka. Jwale ha hona motho a re fang dikarabo hore sefofane se kgutletse morao. Ene ka tsena ke tlo le loos-a tjhelete e ngata, le basebetsi ba ka ba tlo ba kotsing. So ha ka thaba hohang, kopa tlhaloso e tswellang pele hobane sena sefofane sona a ng se a se a sa ntsha Ela hloko le kgale hohang. So kopa le hlalosehe hantle hore o etsahalang. Ngwana a ka a ka thaba lehe le hona jwang .

Nna ke bona e-hailing e etsang mosebetsi o motle haholo hobane batho ba kgona ho tholwa dibakeng sefe kapa sefe. Ditekisi tseo or tsona dipalangwang tsa teng, di o nke di o ise hohle moo o batlang ho ya teng. Ene e monate wa o fa di-price. Ho ya ka tsela eo o tla e sebedisa le yona. O ikgethele sepalangwang seo o batlang ho se palama. Ke ho etsa life e be simple haholo kapa hona bobebe o batlang ho ya teng.

Fashion sena sona se se se bohloko haholo. Tletlebo tse nna ke tla di bua ke hore ya pele. Ke ho utlwisisa mathata a loreng why difofane di sa kgone ho tsamaya pula e na. Le teng hape moo tlhaloso e right.

Dumelang, batswadi ba ka. Moruti o kgethile nna hore ke tlo le hlalosetsa hore re tla sebetsa jwang hore ka matsatsi a ho latuwa le tholahale hantle. So, tsela eo re tlo e sebedisa ke hore re tlo qala ho tloha kwana Zone twenty. Ka six hoseng ka Corder Price tlabe re feta Zone seventeen. Eh, ke tla fana ka di phone number tsa ka hore if ho bana le a nang le mathata hore a ka kgona ho tswa ka ka tlung hore a fihle di-pickup spot-eng tsa rona moo re tla kopanelang teng, a mfounele.

Makeishene a ke a tsebang ke Vilakazi Street le Kliptown. Le tseo kileng tse entsweng moo. Mandela a na dula teng. Le tsona bo-Hector Peterson Museum, bo di-Kliptown. So ke tsona tseo o ileng wa tuma ka tsona. Eh, le hona jwale batho ntse ba atela, Mama masente ao o lo bona tseo tse etsahetseng nakong tsela. Ho ntso na le batho ba hlokometseng eh diphaposi tseo, eh, le hona kajeno.

Ntho e tenang ke hore re emetse tekesi nako e telele. Ha e tlo fihla mo ke sekorokoro ya sokodisa. Menyako ya lla. E sokodisa le ho start-a. Se teng fela ntho e tlo etsahala mo ntse re lo fihla late mo re yang. So, ho bobebe mpe re emele e nngwe tekesi. Ena e mpe e fete hobane aa maphelo a rona a tloba kotsing. Ha se fete hle.